tokoto lowu ni nga tshama ni hlangana na wona emathekisini i ku ri wu kahle ngopfu. Loko wo va u kha wu lava ku ya endhawini leyi u nga yi tiveki u nge se tshamaka u ya, u fika u va byela ku u ya ka ndhawini ya so. Va ta fika va ku byela no u ya yehla kwihi, va ku kombeta na thekisi leyi u nga ta khandziya yona, va ku hlamusela hilaha u nga ta fika u chika kona u karhi u kha u nga ku voni. Va ku nyika xivono xa ndhawu leyi u yaka ka yona ku kahle ngopfu emathekisini.

Swi endla leswaku mabindzu masalela ndzhaku hikuva va tikhasimende ti va ti yimeli ku xava nhundzu hi nkarhi.

Mfumo wu nga pfuna hi ku humesa ti-loan-i eka vanhu lava lavaka ku dyondza ku chayela swihahampfhuka lava va nga fikeleliki ku tihakelela vona hi voxe. Mfumo wu nga pfuna hi ku humesa ti basari, tibazari or wu nyiketa vanhu lava lavaku ku dyondza ku chayela swihahampfhuka loan.

Lexi u faneleke ku xi cheka u nge se za u hakela tindhawu teto. U fanele u cheka leswaku weather yi va yi ri njhani hi nkarhi wolowo. U fanele u chuza karhi lowu koka ku nga talangiki kahle, vanhu vo tala nkarhi lowu vanhu vo ka va nga ri ku travel-eleni hi wona nkarhi lowu u fanele u vhaka hi wona.

N'winyi wa ndhawu yo dyela swi n'wi vuyerisa hindlela leyo, loko vanhu va fika layani erivaleni ra swihahampfhuka va khome hi ndlala, va vheta va kuma nkarhi wo ya va ya tshama vhengeleni va xava swakudya va dya. Ivi eka n'winyi wa swiharhi wa rivala ra swihahampfhuka swi n'wi vuyerisa hikuva loko lava va vinyi va mavhengele lama nga kwalaya ka ka vandla ra yena ra swihahampfhuka va hakela, u va hakerisa mali ya rent, ku va va ri va ri kuxaviseni lahaya. Vafambi swi va vuyerisa hikuva loko vona va ya lahaya, va ha tshamelele swihahampfhuka swa vona or kumbe loko va ta va fika va ha ku chika ka swihahampfhuka swa vona va twa va khome hi ndlala va swi kota ku ya va ya xava kwalahaya va dya.

Xo sungula u fanele u yima endzhaka ka layeni lowu nga tsariwa layani loko xitimela xa ha yima. Ivi loko u ya u ya khandziya xitimela u fanele u langusa u cheka switempe swa wena loko u kha u famba. Na loko u khandziyile xitimela u fane u nga yima enyangweni u tshama hansi. Na loko u fanele u chika u fanele u nga chiki xitimela xa ha ri ku fambeni.

Xo sungula muchayeri u fanele a nga n'wi a kha a chayela, a nga tlhaveteli foni ya yena loko a kha a chayela. A tlhela a va a bohe bandi mikarhi hinkwayo, na na kona a nga chayeli hi rivilo ra le henhla ku tlula leri ri nga pimiwa. lava va khandziyeke na vona va fanele ku va va tshama va bohi mabandi hi mikarhi hinkwayo.

Eka muchayeri yena u fanele a tshama a bohi bandi ra yena mikarhi hinkwayo, a nga chayeli a ri ku nweni, a nga tlhaveteli foni ya yena loko a ri ku chayeleni. Eka vakhandziyi vona va fane va na vona va nga n'wi va ri loko va ri va nga nwi mabyala loko va ri ku dirhayivhiweni. Na vona va fanele va tshama va bohe mabandi ma vona hi mikarhi hinkwayo.

Eya GPS yi tshembekile, loko muchayeri o tshuka a hambuka u ta boheka ku ya a ya hakela tihakelo, tihakelo ta le henhla or kumbe a feyisana na na nawu.

GPS yi tshembekile loko swi ta eka vukorhokeri bya e-hailing. Loko munhu o tshuka a jump-e magoza u ta u ta tikuma a khomiwile or a nyikiwa thikithi ro hakela mali ya le henhla, kumbe a ya tikuma a langusane na nawu.

Mintlhotlho leyi hi hlanganaka na yona eka eka mathekisi ya Afrika-Dzonga. I madzolonga ma le tithekisini. Van'wamathekisi va holova hi xi vona, nkarhi wun'wani va holova na vanhu lava va hlanganaka na vona epatwini va holovela machayelelo ya vona ya ti taxi. Na loko nampundzu u hakela hi mali ya le henhla yo fambisana na two hundred or hundred rand va kwata.

Hlanganaka na yona i ku a tithekisini ku na madzolonga. Van'wamathekisi nkarhi wun'wana va holova na vanhu lava va hlanganaka na wona epatwini hi mhaka machayelelo ya vona. Nkarhi wun'wani va holova hi xi vona na lava van'wamathekisi. Nkarhi wun'wani loko u khandziya thekisini ka ha ri mpundzu swinene loko wo humesa ntlhanu wa makume hundred rand kumbe two hundred u ta holova na drive-yivha va ta ku chicha no ku chicha.

Xo sungula lexi va faneleke va xi endla i ku endla survey va vutisela ti-costumer va endla leswaku ti-customer ti senda mavonelo ma tona hi leswi va faneleke va swi antswisa eka mathekisi. Va tlhela va tekela enhlokweni ti complain-i ta ti-customer ta vona. Xa vumbirhi va fanele va train-a vanhu hinkwavo lava tirhaku ka lava nga ka industry ya mathekisi, va tlhela va va nyika sapoto hinkwayo leyi lavekaka.

Vafanele va endla survey leyi ti-customer va nga va nga ta va va kha va send mavonelo ma vona mo hambanahambana mayelana na i na na ndhawu liya ya mathekisi. Va tlhela va tekela enhlokweni ti-complain-i ta ti-customer, ivi xo hetelela va tlhela va endla leswaku munhu un'wana na un'wana la nga ka industry liya ya mathekisi a kuma training leyi nga lulamisela va tlhela va va sapota hinkwavo leswaku vatirha hi matimba.

Ni huma emovheni loko ni fikini egarage ni fanele ni fanele ni ni ni cheka leswaku ku safe. Ni fanele ni make sure ku loko ni heta ku chika ma ma mavanti ma mina ma khiyiwini na loko ni ya.

xo sungula lexi ni faneleke ni cheka xona i ku ri ndhawu leyi ni nga ka yona ku hlayisekile na. Loko ndzi huma emovheni ndzi fanele ndzi cheka leswaku mavanti ma movha na mafasitere swi pfalelekile swi tlhela swi lock-iwa loko ni ya chela petirolo kumbe ku tirhisa ATM. Ni fanele ni cheka leswaku ndhawu leyi ni nga ka yona a ku na swilo leswi swi nga swi nga tolovelekangiki vanhu lava hleketelerisaku kumbe timovha ti hleketelerisaku. Loko ni chela petiroli ni fanele ni make sure ku ni yi chela petiroli hi ku hatlisa mara ni nga jahi ngopfu. Loko ni ya teka mali ka ATM ni fanele ni make sure ku pin ya mina na yi tumbeta.

A ndzi ta suka ndzi longe swakudya, mati na swilo leswi nga ta ndzi pfuna leswaku ndzi etlela kahle loko bazi ri karhi ndzi ri famba vusiku hinkwabyo.

Yi khumba hi ndlela leyo vanhu loko va hleketa ku loko va ri karhi va budget-a va veka mali leyi va fanele ku yi tirhisa ku ya eka maendzo mo karhi va hleketa na mali leyi va faneleke va fika va yi hakela le patwini. I kuma ku nkarhi wun'wani va gqina va nga ha yangi hi mhaka mali leyi hakeriwaka emapatwini.

Movha wa mina wu onhaka a ndzi ta press-a ti-hazzard ku komba leswaku movha wa mina wu na problem-e leswaku ndzi nga endli nghozi timovha letin'wana leti taka hi le ndzhaku ka mina va ta kota ku vona leswaku movha wa mina wu wu wu yimini wu stuck-ini. after sweswo a ndzi ta lavo hakerisa a ndzi ta fonela lava lunghisa va ta va ta ni chekela movha wa mina. Loko ni ri na insurance a ni ta fonela insurance yi ta yi ta wu teka va ya va ya ni lunghisela.

vavabyi va hina lavakulumba lava taku le xibedhlele loko va heta ku tshunguriwa navusiku nkarhi wun'wana ku va ku ri late loko va fanele va huma swa ku famba ku va ka ri swi va swi nga ri kona va hetelela va tlela ya hina lawa hi nga na wona la ende a ma endleriwangi leswaku munhu a tlela ka mona ma vavisa. So hi kombela leswaku mi hi tisela swa ku swi swi swi swifambo swo engetelela leswaku vanhu lava loko va heta ku tshunguriwa nkarhi wihi na wihi va ta kota ku kuma swo famba va ya makaya ma vona.

Sungula lexi munghana wa mina a faneleke a va na xona i passport-o leyi nga enawini. Xa vumbirhi u fanele ku va a ri na license hi ku leyi nga yo ka yi hi nkarhi a ni u lava ku famba hi movha. A tlhela a va na VISA ivi a heta a ya a ya ka dokodela ra yena ri ya ri ya n'wi nyika mimirhi leyi a nga ta yi tirhisa loko a ri kwale matikweni malamaya ma va vhakelaku.

A ndzi ta swi khoma kahle hikuva na swi tiva leswaku vanhu ku tirha na vanhu vo tala a va ngo to tshama va tsakile masiku hinkwawo so a ndzi ta swi khoma kahle nakona na swi tiva leswaku ve ri customer yi tshama yi ri right.

mina i ku ri a tivonela hikuva vanhu van'wani va rila hi vukorhokeri lebyiwani. va tikuma va tekeriwa swa vona, van'wani va pfinyiwa, van'wani va dlayiwa swi sukela kwala ka vukorhokeri byebyiwa. Lexi ni nga n'wi tsundzuxaka swona munghana wa mina i ku ri a a cheka number plate leyi yi nga kona le ka bolt na ya movha lowu a khandziya kona.

Hikuva hikokwalaho ka ku ri vachayeri na vakhandziyi va ta kota ku hlayiseka eka nkarhi ka mikarhi hinkwayo loko va ri karhi va famba emapatwini. Xikongomelokulu i ku hunguta tinghozi ta le mapatwini so dirayivha loko o va a wisini wa a nge tshuki a ve phazamisekile a huma patwini maybe a tikuma a tlele leswi nga ta n'wi endla leswaku a endla tinghozi. So swi kahle ku a a train-iwa ku a ta kota ku wisa before a dirayivha.

Ni vona swi nga hlayisekangi hikuva loko u karhi mi famba na vusiku mi ya kwalomu mi ya ku kona xikombiso loko mo va mi karhi mi suka hala Majoni mi ya makaya dirayivha navusiku a nga ti kuma nkarhi wun'wana a karhele a lava no mi nga ti kuma mi humelele na hi nghozi xin'wani xa kona i ku ri loko mi maybe loko se mi fike madorobeni ma hala makaya mi boheka ku fika mi yima lo mu ya ti garage hikuva swo famba swo swo mi yisa emakaya ma n'wina ku va ka ha ri hava hikuva i vusiku.

Mhaka yo karhala ngopfu epatwini ndzi nga yi hlula hi ku hi ku loko ndzi twa ndzi karhele ndzi pfa ndzi yima mara ndzi fanele ndzi yima lomuya ti garage ku ri vanhu lava ndzi va transport-aku va hlayiseka va nga tshuki va phangeriwe swi swa vona.

Swilo leswi endlaku leswaku ku va na tinghozi mapatwini xo sungula i ku nwa loko vanhu va ri karhi va chayela xin'wani i ku tlhavetela tifoni vanhu va ri karhi va chayela hambi ku fositela ku chayela loko munhu a swi twa ku u karhele ku papalata ku papalata ka tinghozi letiwa i ku vanhu va nga n'wi va ri karhi va chayela va nga tlhaveteli tifoni loko va ri karhi va chayela loko va karhele va teka nkarhi va wisa va ta famba loko va va wisile i nga fositeli ku chayela u karhele.

U ti u hoxa xandla hindlela leyo loko nhundzu yi fambisiwa yi fanele yi hakeleliwa ku hakeliwa mali ya ya ya Tax mali leyiwani yi va yi karhi yi ku ndlandlamuxa ikhonomi ya hina.

Ndzi vona swi ri swa kahle hikuva vanhu loko va nga se khandziya mabazi va nga kota ku ya va xa va leswi va nga ta swi tirhisa loko va ri karhi va famba hi bazi ro na rero hambi ku ri swakudya leswi va nga ta famba va karhi va swi dya la patwini.

Muchaviseki na na swi tiva leswaku a ndzi pfumeleliwangi ku chayela ku nga ri na munhu la a nga na layisense laha sayitini leswi swi nga ni endla ku ni ze ni teka xiboho xo chayela ku nga ri na munhu lweyi a nga na layisense la sayitini i ku a tikweni ra hina la ni tshamaku kona a hi na xibedhlele ende kokwana wa mina wa vabya swinene so a ndzi lavi leswaku kokwana a luza vutomi bya yena movha wu ri kona na mina ni ri karhi ni swi kota ku chayela so ndzo pfumala yona layisense mara kokwani wa vabya ende ni fanele ni n'wi heleketa xibedhlele so ni kombela ku khomeliwa ni nge he pfuki ni swi endle na siku na rin'we.

Leswo loko a wu pfumeleliwi ku famba na tibege to tlula five ni vona yi ri kahle hikuva loko wo famba na ti bag-e to to tlula ntlhanu swi ta endla leswaku vanhu van'wani lava va nga khandziya va nga ha xi kumi xipesi xo veka tibege ta vona.

A a swi kahle loko u famba hi rona ku ya entirhweni hikuva fanele u pfuka ka ha ri early ngopfu hi ku bazi ri a ri tsutsumi ri famba kahle so u fanele u pfuka early ku u ta kota ku fika entirhweni ka ha ri karhi.

Hi mavonelo ya mina i ku vanhu lava dirayivhaka mimovha leyitsongo va rhandza ku overtak-a hambi swi kha swi nga lulamela va kha va swi vona ku a swi lulamelangi se hi swona leswi endlaku leswaku ku va na tinghozi leti va tlhela va rhandza ku chayela va ri karhi va tlhavetela tifoni ta vona hambi ku ri ku nwa mabyalwa.

Ku tleketla nhundzu hi xitimela xitimela xikulu xa swi kota ku teka nhundzu yo talo hi nkarhi wun'we so xi endla leswaku nhundzu yi hatla yi fika xa tsutsuma ende xi cheap.

Eya ndzi vona swi fanerile hikuva minxavo ya mafurha na yona yi va yi karhi yi tlakuka lembe na lembe so ku na vona va n'wa mabazi va kota ku kuma mali va gain-a va fanele va tlakusa tihakelo so ni vona swi fanerile.

Ni nga n'wu byela leswaku loko u lava ku va muchayeri wa swihahampfhuka u fanele u hlaya tibuku hi matimba u va munhu loyi a tirhaku hi matimba loko a ri xikolweni swi ta ku hakela swi na hakelo swa hakela ku driver swihahampfhuka mali ya kona yi kahle ngopfu.